Wena njengomqeshwa uza kukhupha i-one pesenti kumvuzo wakho, inkampani nayo iza kukhupha u-one pesenti ukugalela.

Check account unelungelo nanini na lokuyisebenzisa, kodwa yona le yokonga imali inemiqathango kwaye inomvuzo ewenzayo ongaphezulu.

Ikunceda ekubeni ukuba xa ungenayo imali emvuzweni wakho yonkwenza loo nto ukwazi ukwenza ngayo ikhredithi leyo yekhadi, ubhatale ngezavenge.

Ukufa kukhona kodwa ke akuqheleki, abanye abantu baye bacinge kwenziwa ishishini ngabo xa kuvulwa umasingcwabane.

Iimoto ziwenza lula umsebenzi, kwaye maxa wambi uyakwazi ukonga kunoba ubuza kuhamba nosapho umgama omde kukhutshwe iimali ezinkulu, kodwa kuye kuthengwe ioli yemoto kuhanjwe.

Ndizithembile iibhanki nangona ubuqhophololo buye benzeke, kodwa ukugcina imali ebhankini kukhuselekile kunokugcina imali phantsi komatrasi.

Kuyanceda ngokuba uncedakala ngokukhawuleza. Maxa wumbi izibhedlela eziphantsi korhulumente kuthatha ixesha ukwenza izinto. Ngoko, ngamanye amaxesha imali awunayo yokuya kumongi kwagqirha, uye usebenzise yona.

Ubungozi bayo ukuba awubafumani abantu abangaphantsi kwakho, imali yakho iyatshona kwaye akukho ncedo uzawulifumana kubo.

Ayifikeleli kumntu wonke ngokuba abanye banamatyala. Ibhanki ayikwazi ukubanikeza indlu, kubanye abaphangeli.

Kukuya ebhankini ndifumane iingcebiso zokugcinamali, ndigcine imali ukuze umvuzo ongezeleleke.

Inceda ngokuba imali igcinwe ebhankini naxa uyifuna ukwazi ukuyifumana.

Indivisa kabuhlungu ngokuba umzali akanayo, kumele abhatale iifizi zesikolo. Ayikho enye indlela ngaphandle kokuboleka imali.

Ndingacebisa ukuba aye kwiivenkile ezisemthethweni, ezihambisa zidlulisa imali kumazwe angaphandle.

Ndingacela uncedo kumsebenzi webhanki yena mntu uwaziyo lukhulu umsebenzi wakhe, ongacacisa lubanzi ndiqonde konke endifuna ukukuqonda.

Ndingacebisa ndithi makadibane negqwetha eliqeqeshelweyo for ukwenza oko kokuthengisa kwezindlu.

Kuthi qatha imali oza kuyifumana yokungaphangeli obuyirhumela.

Ndingacebisa ndithi makangakhathazeki ngoba ukuba imali angazange ayifumane ngengakho kule ndawo akuyo.

Kulungile ukugcina imali ebhankini kwaye ikunikeza inzala, kodwa ukugcina imali endlini kuyingozi.

Ndicinga ukuba kulula ukuyivala ngoba xa uyivula maninzi amaphepha owafunwayo iinkcukacha zakho, kodwa xa uyivala kubuzwa kuwe, usayine.

Ndingambuza ingaba kukhuselekile na ukuvula ibhanka kwi-intanethi njengoba izigebengu zinongenelo kwi-intanethi

Ndingakhangela ezineemfuno ezisezantsi, kwenzele ukuba ndibe nayo into endishiyeka nayo.

Ndiziva kabuhlungu kakhulu ukuba ndingayifumenanga ngoba besendizithembisile ukuba ndiza kuyifumana ndenze ezi zinto bendifuna ukuzenza. Kodwa ke, ngebhadi andiyifumenanga.

Ndingacebisa ndithi, imali enintsi yona iza kuphuma kube eza kubhatala ezi zinto zimbini. Kodwa ke, iluncedo ngoba indlu yakhe isemthethweni kwaye ikhuselekile.